Tlhabollo ya mokitlane ha ya nkgotsofatsa hobane ha eba ho ntse ho na le dikoloto tse sa lefshwang kapa o lefa dikoloto ka morao ho nako, tsena sitisa ho nyollelwa ha dintlha. Ha eba o sebedisa karolo e kgolo ya mokitlane oo o fileng, o ka eketsa ho re dintlha tsa hao di seke tsa nyoloha. Ho kgothaletsa ho re o sebedise ka tlase ho di persente tse mashome a mararo tsa mokitlane o fumanehang. Ha o bula melokoto e metjha kgafetsa, sena se ka ama dintlha tsa hao hampe hobane ho bontsha ho re o hloka mokitlane ho feta tekanyo e tlwaelehileng.

Nna ke qetetse ka Mantaha ho ya Internet-eng hobane ntse ke kgona ho sheba dintho tse ding tse etsahalang akhaonteng ya ka? Mara hangata ngata ke sebedisa app, ho ba app e se e le yona e mphileng monyetla wa ho re ke kgone ho bona ntho tsohle tseo ka kgonang ho di etsa tsa banka. Ne di etseditse bobebe hobane ke kgona ho di etsa kapele ntle le tshitiso efe kapa efe.

Phetiso ya tjhelete mahareng a di account tsa ka, ke mahala hobane nka kgona ho isa tjhelete ya ka account-eng e ngwe ntle le di bank charges. Hape app-eng etseditse bobebe bo boholo hobane ka kgona ka bonako le motsotso ke kgone ho isa tjhelete ya ka akhaonteng e nngwe ho tswa ho engwe, ntle le tshitiso efe kapa efe le hona ke fumana mahala.

Ke atisa ho sheba sekoro saka sa credit ka mora dikgwedi tse tsheletseng, ke shebe ho re maemo a ka a score sa credit a ntse a ya jwang. Mme ke ya website-ing ya credit score dot co dot za, mme ntho e ka amang credit score ya ka, ke ho se patale ha di contract tsa di phone kapa ho ba morao ho patala loan. Mme sena se etsa ho re ke ske ka kgona ho fumana credit card.

Ke nahana ho re ba nka dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ho bona batho bao ba ba kenyang di life insurance-ng tsa . Hape nthwena e ka thibelwa ka ho re ha motho a kentswe life insurance-ng, ho tlabe ho na le nomoro ya mohala ya ho founela motho eo. Ha beng ba company ya life insurance bona ba ka etsa bonnete ba ho re ba founele motho eo ba mo botse ho re ele nnete o dumetse ho re a kenywe life insurance-ng.

Batho ba bang ha ba kgone ho finyella mokitlane oo wa botho ka mabaka a ho re bana le dintho tse ngata tsa dikoloto tseo ba tlamehang ba di phethe. O thole motho o na le sekoloto se batlang a ntshe tjhelete e ngata, mme a keke kgona ho finyella pataleng mokitlane oo wa botho. Ba bang bona ba tlameha ho fepa malapa a bona.

Ka nako engwe e bakwa ke ho re sekoro sa hao sa credit se o beha maemong afe, mme ba a sheba ho bona ho re e fela o le motho ya patalang dikoloto tsa hao hantle. Ha o no sokodisa, ha ba no o latela kaa morao ho re o patale dikoloto hape ba a bona ho re dintho tsa hao o nkile tse ngata o kolota dintho tse ngata, mme hao kgone ho di patala ka nako.

Insurance ya bophelo e lefa ka mekgwa e fapaneng ho latela ka mefuta ya insurance le tumellano, pakeng tsa motho ya insurance-ng le company ya insurance. Ka kakaretso, bophelo ba insurance ke mokgwa o netefatsang ho re batho ba o ba ratang ba tla tshireletseha le ho tswela pele ka bophelo ntle le mathata a maholo a ditjhelete ha o se o sa le .

Ho fapanyetsana tjhelete naheng e nngwe ho sebetsa ka tsela e latelang. Naheng e nngwe le e nngwe e na le tjhelete ya yona, mme ha o fapanyetsana ka tjhelete e ngwe o tla fuwa tekanyo e itseng e theohileng sekgahleng sa phapanyetsano. Sekgahla sena se fetoha le letsatsi le letsatsi ho latela ka mmaraka wa ditjhelete. O ka fetola tjhelete ho di banka, diofising tsa phapanyetsano ya tjhelete kapa ATM e amohelang tjhelete ya matjhaba. Ha ngata ho na le di tifiso tse lefisang ha o fapanyetsana ka tjhelete, ho itshetlehile ka moo e fetolang teng le ho re na e sebedisa ka sekgahla se.